Yi na mbuyelo lowunene hi ku wa swi kota ku munhu u n'wi bela riqhingo a nga swi koti ku hlamula kasi loko u n'wi siyela hungu leri a wu lava ta n'wi byela rona ka riqhingo ka WhatsApp i ta fika a ri kuma a kota ku ku hlamula hi nkarhi wa yena.

I ku ka ka Wi-Fi ya wena u va u ri na password ku Wi-Fi ya wena yi va yi sirhelelekile ka vanhu lava va kotaka ku yiva vuxokoxoko bya munhu hi Wi-Fi leyi nga sirhelekangiki.

Mpfuno i ku munhu wa swi kota ku endla swilo swa yena hi nkarhi wa yena a nga voniwi hi vanhu van'wana kasi xiphiqo i ku loko o teketena a endla xilo a nga swi koti ku xiheta a nge swi koti ku vutisa vanhu van'wana tanihileswi i ta va a endla swilo a ri yexe.

Swi lava ku i langutisa ku swi leswi i swi hangalaxaka.

Leswi faneke ku swi langutela i ku a wu hlayile milawu ya laha u nga xava kona buruku ku fana na ku nkarhi wa ku tlherisa buruku a wu se hundza na loko swin'wa a wu se hundza swi lava u lava adirese ya laha buruku ri humaka kona u ta kota ku ri tlherisela ndzhaku u tlhela u va na mali ya ku hakela khampani leyi nga ta tlherisela buruku ndzhaku i vulavurisana na vanhu lava i nga xava ka vona ka inthanete ku buruku a wu ri tsakeli swi nga endleka ri ritsongo kumbe ri rikulu kumbe ku va nga rirhandzu mi vulavurisana ku va ku vuyisela yini xin'wani kumbe va ku vuyisela buruku ro ku ringana.

Tinsimu ta masiku lama a ta ha na dyondzo ku fana na khale vanhu vo vi hluvulela va va vongola masiku lama a ka ha na lexi va xi dyondzisaka ko va ku yimbelela xin'wana na xin'wana lexi munhu a lavaka ku xi yimbelela.

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku vuyimbeleri byi fana na xikolo lero loko i yimbelela swi lava u va u dyondzisa vanhu xilo xo karhi hayi leswi va swi endlaka masiku lama hi ku dyondza masiku lama a ya ha fani na ya khale tinsimu ta khale a ti ri na nhlonipho ta masiku lama a ku na nhlonipho ko yimbeleriwa ku na na mindzhukano ndzeni leswi nga tsakisiki, tinsimu ta masiku lama i nge ti yingiseli na vatswari va we kasi ta khale a wu ta kota ku yingisela i dyondza swilo swimbirhi kumbe swinharhu.

Swiphiqo leswi vanhu va hlanganaka na swona hi ti-router ta vona i ku router yi tirhisa gezi loko yo va yi nga ri na ndzilo a ya ha tirhi a swi ta pfuneta loko ku tikhampani to endla ti-router ta ku tirha hi ma battery lama ya tekaka nkarhi wo leha ku mahela leswi a swi ta endla ku ti-router ti nga timi ti tshama ti ri ku tirheni hi nkarhi hinkwawo.

Loko Wi-Fi ya mina yi tima ni nga swi langutelekangi na tima router ni tlhe ni layita ku .

AI kahle hi ku yi olovisela vanhu ku hleketa na ku tirha nkarhi wo leha me na swi seketela ku vanhu hi tirhisa AI hi ku masiku lama ku laveka swilo hi swihatla a wa ha ri kona nkarhi wa ku hleketa nkarhi wo leha loko xilo u nga xi tivi AI ya swi kota ku ku pfuna ku xi twisisa hi xinkadyana a swa ha fani na khale.

Ntirho wa inthaneti eka ku dyondza ka ririmi rin'wana i ku wa swi kota ku dyondza ririmi rin'wana na rin'wana na mavulavulelo ya rona hikokwalaho ka inthanete a swa ha bohi ku loko u lava ku dyondza xifuranchi u ya French ho nghena ka inthanete i swi tsala i vi wa kota ku dyondza u lo tshama ndlwini.

Swiphiqo swa swihangalasamahungu eka social media i ku ku hangalasiwa xin'wana xin'wani xo biha ni swo saseka na swilo leswi a swi nga fanelekangi ku voniwa hi nkarhi wo karhi ku fana na loko munhu o teka swifaniso swa wena u nga mbalanga wa swi kota ku swiveka ka social media swi ta tshama kwala a ku na lexi u nga ta xiendla kumbe munhu loko a ri ku dlayiweni na yena wa vekiwa leswi nga ri ki kahle leswi swi vula ku swo lava loko u ri munhu u tihlayisa loko u ri karhi u tirhisa swilo swo fana na social media ku u nga ti kumi humelele hi khombo.

Ndzi tsakela ndlela leyo tirhisa swihangalasamahungu swa social media na inthanete hi ku ndzi tshama ndzi ri eka riqingho ra mina xin'wana na xin'wana lexi ndzi xi lavaka ndza xikuma eka riqingho ra mina a swa ha bohi ku ni ya languta mavonakule kumbe ndzi xava maphephahungu.

I swa nkoka hi ku masiku lama hi endla swilo hi ku hambanahambana thekinoloji yi cinca siku na siku lero swi lava vanhu va swi tiva ku swilo swi cincile ku na ku tumbuluxiwa ka swilo swintshwa eka nkarhi hinkwawo hi ku loko u nga swi tivi u ta salela ndzhaku vanhu va ri mahlweni hi swilo swin'wani.

I ku mfumo u chela inthanete ka muganga wun'wana na wun'wana lowu vanhu va nga koteki ku hakela ku na vona va ta kota ku fikelela i vi u hakela wo mfumo i tanihileswi va kokaka mali ka vatirhi kuloni vatirhisa mali ya liya ku va va chelela inthanete.

Mehe ndzi tsakela lebyi rhekhodiweke hi ku leswi swi kota ku ni tshama kaya ni titwela vuyimbeleri ni ri le ndlwini ya mina ku nga ri na lexi nga ta ni vangela makhombo hi ku ndzi va ndzi ri ndlwini loko swo tshuketana ku ni nwa byalwa ni lava ku cina na swi kota ku cina kaya ni tlanga vuyimbeleri lebyi nga rhekhodiwa kasi vuyimbeleri lebyi hanyaka byi na khombo kunene hi ku vanhu va swi kota ku dakwa i vi va sungula kulwa leswi endlaka ku van'wani va va va tlhaviwe hi mabodhlele na swin'wana leswi ni nga swi laveki ka vutomi bya me.

Lexi nga ta antswisa leswi i ku vanhu va maphephahungu va kuma platform eka inthanete lava nga ta paluxa maphephahungu ya vona ku vanhu va mavona vatirhisa inthanete swi nga ha fani na ku tirhisa maphephe kuloni.

Mbuyelo wa ku munhu a va a tichelele Dstv kaya ra yena i ku wa kota ku langutisa timhaka na swin'wani eka Dstv a swa ha bohi ku munhu a ya sinema loko a lava ku ya vona movie wo karhi kumbe ntlangu wo karh. Swin'wana i ku Dstv ya tlanga mahungu, ya tlanga na swa tibolo, ya tlanga na vuyimbeleri na swihlangi swa kota ku vona.

I ku ka hi nga pfumeli ku phephahungu ra muganga ri paluxa timhaka ta vuntswaka kumbe to twisa vanhu timbilu ku vava ku tsariwa timhaka ta ku hlanganisa vanhu va maakatiko ematshan'wini yo va lwisa leswi ta endla ku hi hlangana tanihi muganga hi rhandzana hi nga twisani ku vava.

Ndzi rhandza xitichi xa xihangalasamahungu xa ETV News hi ku xi hatla xi kumeka laha ka inthanete loko o tshuketana u nghenile hi yona ETV News leyi humaka ko tala.

Mina data ra mina ndzi xava hi vhiki na vhiki leri ndzi xavaka five giga bites hi ku ni tshama ni ri ka riqingho na ka swiyanimoya na na na swilo swo fana na va TikTok Facebook na Instagram.

Nxavo wa maphephahungu ka manguva lawa a wa ha fani na khale hikuva sweswi timhaka hi ti kuma kwala ka riqingho a swa ha bohi ku munhu a ya xava phepha a ta kota ku kuma mahungu ya leswi humelelaka emisaveni nan'waka.

I filimi leyi vitaniwaka Makhwapeni filimi leyi yi vulavula hi wanuna na wansati lava a va nga koti ku kuma vana endzhaku ka loko va tekanile nkarhi wo leha ivi wanuna a va na vuhlomamahlo a humela ehandle a ya lava xinhwanyatana lexi a ti tsakisa na xona xinhwanyatana xi ve xi tika emirini xi lumbeta n'wanuna loyi a nga cata hi ku nga tivi nuna a siya nsati a ya tshama na xinhwanyatana ku te loko n'wana se a beburiwile swi kumeka ku n'wana a hi wa nuna loyi nuna loko a ya xibedhlele va kuma ku rimbewu ra yena ra xinuna a ri byali vana ivi a lava ku tlhelela ka wansati wa yena n'wansati i se a lan'wile na a ti kumele na ximunhwana xa yena xin'wana ivi mucato wu hela wansati a tekiwa nakambe a ya ti tswalela vana ni nuna wa yehe wa nyuwana ivi nuna lwiya wa masungulo a sala a nga khomekanga embilwini a tshama a ri yexe tanihileswi a nga bebuli.

Hi ku data u hakela kan'we hi n'hweti ivi va ku nyika nhlayo yo karhi swi nga endleka ku ri unlimited kumbe ku ri data ya nhlayo yo karhi ku fana na ma sixty gig hundred and twenty gig leyi nga heriki n'hweti yi nga se hela leyi u yi tirhisaka endlwini u nga kota ku chela ka phone ka TV na le ka ti-computer.

Ndzi nga n'wi byela leswaku a xavi power bank leyi chajiwaka ku loko gezi ro hela u ta teka router ya yena a tlhloma ka power bank ivi router yi tirha yi nga kavanyetiwi hi mhaka ku gezi yi herile a kota ku tirha na loko gezi ri nga ri kona.

Vanhu va nga tshika ku languta ti-movie loko va ri na data na ku nghenanghena ka inthanete swi nga fanelanga leswi swi nga kota ku va hunguta ku dyeka ka data ra vona ri hlayiseka.

Swa ku tsakisa swa Wi-Fi ya mahala i ku a wu hakeli nchumu u kota ku endla xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka u nga hakelanga kasi swo biha i ku vanhu lava tirhaka ka tindhawu ta IT va swi kota ku yiva vuxokoxoko bya wena va byi tirhisa ka swilo leswi nga lunghangiki ku fana na ku yiva swilo swa wehe swa le bangi va withdraw-a mali va yi dya kumbe ku tirhisa mapasi ya wena ku endla vugevenga leswi nga ta ku chala egondzweni na maphorisa.

I swa nkoka hikuva eka masiku lawa vanhu hi tshama hi ri na tifoni ta hina se swi boheka leswaku data ri xaveka kun'wana na kun'wana tanihileswi laha hi fambaka kona hi tshama hi ri na tifoni.

Yi seketela vatlangi hikuva va swi tiva ku loko va ri ku tlangeni va le ku voniweni na ku khuzeriwa leswi va khutaza ku a va tlangi hi ku ti nyiketela.

Switandzhaku swo tirhisa swihangalasamahungu hi ndlela yo ka yi nga ri kahle i ku u nga hangalasa mahungu lama ku nga riki wona ivi loko munhu loyi u hangalasaka mahungu hi wona a swi kumile a nga kota ku ku khomisa a ku onhela vutomi fambisa magqwetha na tikhoto leswi nga ta ku chela ekhombyeni swin'wana i ku u nga ha hangalasa mahungu lama a ya nga ntiyiso ivi muendli wa mahungu swi nga n'wi khomi kahle leswi endlaka ku munhu a nga teka a ti sungile ivi leswi nge ku khomi kahle tanihileswi wena u ri muhangalasi wa mahungu lama yo biha ku hangalasa mahungu swa dlaya swi tlhela swi aka mara xitalo i ku a swi aki swi onhela vanhu vutomi.

Laha Afrika-Dzonga hi na muhlovo yo hambanahambana ya tinsimu ku na Kwaito ku na RNB ku na Piano ku va na Xigaza na mehe ni tsakela Xigaza hi ku xi yimbeleriwa hi Matsonga leswi yisaka ndhavuko wa hina mahlweni ene tinsimu ta kona ta tsakisa ti na swisasi ndzeni ti na swigego ti na ku aka na ku phuva nyana.

Ina leswi swi endla leswaku mahungu lama ma kandziyisiweke ma nga ha tshembeki ngopfu tanihileswi va ta va va hangalase mahungu lama nga ma nga helelangiki nakoho mavunwa ya kona ya nga fani na leswi humelelaka lero na mundzuku loko va ta humesa mahungu man'wana va nge he tshembeki.

Ku hangaraxiwile ka phephahungu ra namuntlha leswaku presidente ya hina ya Afrika-Dzonga yi lava ku engetela mali ya SRD leyi ku nga three seventy ku yi fikela ka five hundred tanihileswi nhlayo wa swakudya wu gonyile lero swakudya swa durha xin'wana i ku xiphemu xa vanhwanyani xa ku tlanga bolo ya milenge se xa famba xi vitanile a Europe, eka tipolotiki i ku ANC yi ya mahlweni yi rhangela vanhu va ntima leswi nga tsakisa vanhu swinene.

Kuveni munhu a tikuma a ri na data u nga fikelela xin'wana na xin'wana u kota ku vona ti-sopie na ti-movie, swin'wana wa swi kota ku lavalava vuxokoxoko bya swi swo karhi ka inthanete xin'wana i ku wa kota ku bela munhu riqingho i tirhisa WhatsApp, Instagram kumbe Facebook swin'wana i ku u kota na ku lava mintirho ka inthanete lero data i ya nkoka.

Swilo leswi swa multimedia swa ti-video, ti-podcast na ti-galleries swa kumeka ka tindhawu to hambanahambana u nga swi lava online ka Takealot ivi i swi swi odara i swi hakela swi ku fikela endlwini ya wena, swi olovile ku swi kuma a swa ha fani na khale laha u boheka ku ya laha ku endliwaka ti-film na swin'wana na swin'wana.

Nkoka wa kona i ku Wi-Fi ya wena swi lava yi ku fikisa n'hweti laha yi helaka kona, lero loko u nga veki ndzingano i khoneketa van'wana na van'wana yi nga hela n'hweti yi nga se hela leswi nga ta endla ku i hakela mali yo tala tanihileswi vanhu va Wi-Fi va swi kota ku engetelela loko Wi-Fi ya wena yi va herile ivi u ta va hakela mali ku engetela ka mali liya ya Wi-Fi.

Maphephahungu ma tshama ma ri na timhaka to hambanahambana lero a va heleriwe hi hungu siku ni siku ku na lexi nga humelela leswi va nga ta tsala hi swona leswi endla leswaku ma tshama ma fanelekile.

Eka vaakatiko va mina vantshwa ni vadyuhari a ni lava ku ta ku mi tsundzuxa leswaku ndhavuko wa Vatsonga wu le ku heleni tanihileswi hi telele hi ririmi ra valungu, a ni la ku mi lemukisa leswaku kuveni hi hlayisa ndhavuko wa hina i swa nkoka vana va boheka ku tiva ririmi ra vona ra vutswari lero a hi tiyisiseni ku Xitsonga a xi hi fambeli xi tshama xi ri kona, xin'wana i ku loko hi lahlekela hi ndhavuko mundzuku swi ta va onge Matsonga a ya se tshama ya va kona se a ni kombela ku hi ri vantshwa ni vanhu lava kuleke a hi yiseni ndhavuko wa matsonga mahlweni, a hi endleni leswaku ririmi ra hina ri tshama ri ri kona ri vonakala ri tiviwa na le ka matiko ma le handle na le Afrika-Dzonga hinkwayo.

Ndzi vona swi ri nkoka leswaku maphephahungu ya va ya ri kona tanihileswi vakokwana na vakhalabye va khale va ha lava ku khoma phephahungu va kota ku ri hlaya no vona leswi humelelaka ka eka siku na siku, lero vanhu va maphephahungu va nga pfumeli xidijitali xi va yisa hansi hikuva tele vanhu lava hlayaka phephahungu ro khomeka hi voko.

Ti le nawini tanihileswi ta pfumeleriwa ku ve ni tiva koho leswi vulaka leswaku ti le nawini loko a swi nga ri nawini a ti ta va ti nga kumeki.

Ha mina ndzi nga ka ndzi nga wu lavi hi ku xin'wana na xin'wana lexi endliwaka xi ri artificial intelligence xi na ku cinca, swi nga humelela ni xi chela ndlwini ya mina xi ya xa ni jikela hikuva swilo swa humelela a ni lavi nchumu lexi ni hlanganaka na swilo swa artificial intelligence ku fika kwalano ndza chava.

Mabindzu ya nga katsa vanhu hi ku endla ku vanhu va kota ku xava ka mabindzu ya vona va nga ri ki kona hi ku endla bindzu ra vona ri va na ti-website ka inthanete laha munhu a nga kota ku nghena a fika a lava lexi a xi lavaka i va a xi hakelela ivi se xi yisiwa ndlwini ya yena.

I tipholisi to fana na ti-BBCSA leti ti tirhisiwaka la Afrika-Dzonga ku loko o va i langutise swilo xi digital i nga xi rhandzi wa va kota ku va tsalela i va byela ku a xi ku khomangi kahle kumbe xi ku khome kahle leswi swi ta endla ku na mundzuku xi tlangiwa kumbe xi nga tlangiwi.